Ee ba di ya kgona ho fana ka boleng tshebeletsong ya batho ba baholo, haholo ha ba ya ditoropong, ba ilo phetha mabaka.

Ho bohlokwa haholo ngwaneso hore ha o tsamaya o ya dibakeng tse hole, o seke wa kganna o nwa jwala hoba batho ba tswa kotsi ha ba nwele jwala, ba etsa diphoso mmileng. Jwale ho bohlokwa haholo hore o sekebe, wa etsa ketso ya mofuta oo wa hore o nwe jwala kapa hona ho tsuba bakeng sa safety ya hao.

Hello, ke ne ke botsa hore na bothata bo bile kae ho ba sekepe sa ka sa di-containers eme ene ke tatetse dintho tseo tse ka moo hore ke di fumane hona jwale hang hang, nka etsa jwang? Ke ya di hloka ka kopo.

Ke rekile tekete ya majabajaba kwana online, mo kileng ka ya ka tsamaya ka bese e ntle haholo, e kalo e phahameng, e nang le ka hodimo le ka fatshe. Mo nonong ka beseng ba fana ka dijo mahala. Ditulo tsa teng di kgona ho ikokotlela o kgone ho phomola mokokotlo, di na le TV, di na le mo ka charge-ang phone ya hao teng. Di na le motho ya buang hore sebaka senana re fihlile sebakeng senana o nno ele hloko re sebakeng senang, jwalo jwalo. Ho bile monate haholo ho tsamaya ka leeto leo la bese eo e jwalo.

Ha ke soka ke palama tekesi e tletseng hakalo ho ya hole kapo hona bosiu ke palame tekesi e tletseng.

Mme ke ne ke palame sefofane se fofa moyeng. Ha ntse se fofa moyeng moo ke mo kileng ka fumana hore batho ba difofane ha ba tshware batho hantle, ha o lo kopa ntlwana ya ho, ho sebedisa ntlwana. Ha ba batle nako e ngwe ba ya batla ene motho a ba ya a tshwarehile. Le moo ha ba fane ka dijo hore re je dijo. Ke sefofane se fofang ho fihlela o fihla.

Ho betere haholo ho palama koloi e leng ya hao, ho fapana le ho palama tekesi. Tekesi e na le mathata, o ka fihla lata mosebetsing e na le ditaba, o ka tloha o thabile hao fihla ka tekesing o bo finyella o kwatile. Ha o palame koloi ya hao, o ka dula o thabile ho fihlela o fihla mosebetsing o sa sitiswi ke letho, tsohle di tsamaya hantle.

Dintwa di fedisitswe ke hobane hona jwale, ba se ba ha o, ha o palama tekesi o ya hole o se o ngodiswa ho nkuwa mabitso a hao le di-cell founu, ho etsetsa ha botsotsi bo ka etsahala. E be ba founela koo.

Ee ke dumellana le seo, hobane ka dinako tsa di festive, batho ba hlahelwa ke dikotsi haholo mmileng.

Ke ya e palama hobane etla nfihlisa mo ke yang teng.

Tsela ya Gauteng ke tsela e telele haholo, e hlokang tjhelete e ngata.

Ke ile yang ama haholo hobane e qetile tjhelete ya ka ya tekete ya kgwedi.

Ee bahahlaudi ba ka ba na le thahasello ya ho etela makeisheneng a rona hore ba kgone ho bona meetlo e fapaneng.

Ba laola sephete ha ba etse ka ho lekaneng, hobane ho ntse ho na le batho ba kgannang dikoloi mmileng, ba senang mangolo a ba teng.

Line e tjhesa haholo ka matsatsi a phomolo jwalo ka Keresemese ka di-Paseka. Le ha kgwedi e fedile, ke mo line e tjhesang teng moo.

Ditifiso tsa ba palangwang di tlamehile hore di nyolohe, hobane mokganni a kgone ho reka mafura a koloi.

Ke ne ke thabile haholo ha ne ke fofa moyeng ke bona maru, ke bona letsatsi, ke bona lefatsheng ka bophara, naha ya rona.